Ukuze ngibhekane nalesi simo, okokuqala nje ngingafundisa ngamasiko ukuhlonipha nokufundisa amasiko ngokubamba iy'nkulumo, imihlangano noma iy'nkonzo ezenzakalayo phakathi komphakathi kungasiza ukuthi kuvuselela le mikhuba. Futhi ukudlulisa iy'fundo ey'phumelele kumina njengomzali nabaphathi bey'ngane ezikhulayo kubalulekile. Futhi okwesibili ngingenza ubudlelwano phakathi kwabazali ney'ngane. Kukhuthaza iy'ndlela zokusebenzisa phakathi kwabazali nemiphakathi. Kungasiza ukuthi-ke kuqinise ukholo lemikhuba yokunakekela iy'ngane. Mina njengomzali, ngingavuselela indlela yokuhlonipha imikhuba ngokusebenzisa iy'bonelo ezenzakalayo emphakathini.

Mina ingoma engiyithandayo yomshado yile ethi umakoti ungowethu, uzongiwashela asiphekele. Mina ngibheka ngendlela yokuthi kusuke kukhulunywa ngokuthi ngizokuwashela umyeni wami ngimphakele. Kuchaza izinto zokuthi uzokwazi ukufeza indima yakho njengomfazi. Ngakho mina ngiyakuthanda lokhu, ukuthi ngibonise uthando ngokuthi nginakekele umyeni wami ngimuwashele, ngimphekele. Ngimenzele nje yonke into ebalulekile okumele ngimenzele yona, ukuze azizwe ayindoda ekhaya. Futhi akwazi ukuthi anakekele naye enze indima yakhe yokuthi anginakekele njengomfazi, anakekele ney'ngane. Mina ngapha ngibe ngiqhubeka ngenza lokhu okufanele ngikwenze.

Kwakumcimbi ekhaya wokuphela konyaka. Wonke umuntu ekhona ekhaya. Abanye bahlala kude mhlampe eGoli befikile. Iy'ngoma ezayiculwa lapha zazenza ukuthi ubone ukuthi umndeni ubalulekile futhi uzenze nje zazenze ukuthi ngibone ukuthi ekhaya siyathandana, angeke uze uzizwe ungabalulekile. Futhi kwenze ngabona ukuthi abekho abantu abazokuthanda okudlula umndeni. Abekho abantu futhi abazokujabulisa ukudlula umndeni wakini ngoba bayakwazi.

Lesi senzo senza ukuthi ngingabe ngisapheka kaningi ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi khona ukudla engizokuthenga, ngibuye ngikudlele ekhaya futhi ngithole noma ngabe yini engiyifunayo. Bayenza ngendlela ngey'ndlela ey'hlukahlukene, kodwa futhi ngibona ukuthi kusizile ngoba uma kuyenzeka ufisa ukudla ukudla kwendabuko. Kodwa manje awunaso isikhathi sokupheka. Njengokuthi mhlampe ufisa ukudla usu mhlampe noma isitambu nobhontshisi uyazi ukuthi uma uya kwezinye iy'ndawo lapho kuthengiswa khona le lokhu kudla uyakuthola. Ngakho abantu abakwaziyo ukupheka ukudla kwendabuko nabo bayayenza imali ngalesi senzo ngoba bayakwazi ukusidayisela ukudla. Bayazi ukuthi abantu abaningi abanaso isikhathi sokupheka lokhu kudla. Ngakho bayayenza imali ngokuthi sifike sithenge.

Kumphakathi wangapha ekhaya, abantu besifazane abavumelekile ukuthi bathenge indawo bona bazakhele. Kumele ukuthi umuntu wesilisa okhona emndenini kube uyena oya enduneni eyomcelela indawo yokwakha. Ngakho mina leyo nto ngiyibona kuyinto engalungile ngoba kuyenzeka ukuthi umndeni ungazwani. Ngakho kumele ukuthi ugcine kwenza ukuthi abanye abantu bagcine bengasakwazi ukuthi babe ney'ndawo zabo abahlala kuzona ngenxa yokuthi kumele balinde abantu besilisa ukuthi babenzele lezo zinto. Futhi ngikubona kwandisa ukungalingani kwabantu besilisa nabesifazane, ngoba asikho isizathu esiphathekayo sokwenza ukuthi umuntu wesilisa kube uyena owabela abantu bakubo indawo.

Ngingabasiza ngokuthi ngibasize ukuthi bephinde behlanyele, nginikele ngesikhathi sami. Ngibasize ukuthi behlanyele iy'tshalo lezi ey'limele, futhi ngokwesikhathi eside ngingabasiza ngokuthi ngibasize ukuthi baphinde bakhe iy'ndawo eziqinile ezenza ukuthi iy'tshalo zabo zivikeleke uma kuphinde kuvele isimo esikanjena esikhathini esizayo.

Mina ngibona ukuthi indima okumele idlalwe amadoda emshadweni ukuthi enze ngakho konke okusemandleni ukuthi anakekele umndeni, anakekele umfazi, kuhlanganisa ney'ngane. Kungenzeki ukuthi kube nento eshodayo ekhaya indoda ikhona ngoba manje amadoda esikhathi samanje ayathanda ukuthi kuthiwa akusizwane kodwa kube kungasiyo into okumele ngabe iyenzeka. Indoda vele kumele inakekele umndeni futhi okwesibili amadoda ayeke ukuthi ayekelele into yokukhulisa iy'ngane kubantu besifazane. Nabo kukhona indima okumele bayidlale ekukhuliseni iy'ngane ngoba uma kukhona ubaba ekhaya, kwenziwe ukuthi iy'ngane zihloniphe nakakhulu. Futhi obaba kumele bakwazi ukuthi baqhubeke benze umndeni ukuthi ukhule. Bawuvikele kuzo zonke izinto ezingahle zenzeke.

Ngokwazi kwami bahlangana ngokuthi benze iy'nkonzo zomphakathi, lapho khona ey'ningi zalezo y'nkonzo zomphakathi zihlobene nokubeletha, zizithokozisa amalunga omndeni, iy'hlobo, nabangani abavela emphakathini ehlukene. Lokhu kubonisa isidingo sokuxhasana phakathi komphakathi kanye nomndeni ngesikhathi sokuzalwa. Kungaba ngezimfundiso zesiko noma iy'nkonzo zokukhulekela. Futhi okunye basebenzisa imikhosi yemihlangano yomndeni, imikhosi yemihlangano yomndeni njengey'nkomo noma imikhosi yokuzalwa, indlela yokubungaza ukuzalwa komntwana leyo.